Swichudeni swi nga ha aplayela leswi va swi vitaka leswaku i loan ya swichudeni. Loan leyi loko va ku nyika yona, va ku hakela tidyondzo ta wena kutani wena loko u tirha, u ta boheka ku hakela vona, endzhaku. Leswi swi endla leswaku loko swichudeni swi kolota, va nga ha tirhisa loan kumbe ku ya kolota mali, kutani yi va hakela swikweleti swa vona eswikolweni. Kasi loko se va tirha, vona va ta tlherisela mali liya yi nga hakeriwa eka vanhu lava va nga va hakelela.

Ndzi ta tshama hansi na munhu loyi a nga hakelangiki tin'hweti ta mune, kutani ndzi n'wi vutisa xivangelo xa leswi a nga hakelangiki. Loko loko a ndzi byerile xivangelo xa kona, ndzi ta boheka ku teka goza ndzi ya vulavula na van'wanyani va ti-member-a ta xitokofela, ndzi va hlamusela hi mhaka ya yena. Kutani hi ri hinkwerhu, hi ta kuma xiboho, hi ta teka xiboho xa leswaku ku ta humelela yini hi yena. Xiboho xa kona ku nga va lexi, ku nga va ku n'wi byela leswaku a humesa mali, ya tin'hweti ta mune loko a ka nga a nga swi koti, u ta boheka ku huma eka xitokofela xa hina.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tirhisa bangi ya ka Capitec. Hikuva bangi leyi, i bangi ya kahle swinene naswona vanhu vo tala eAfrika-Dzonga va yi tirhisa hikuva yi tshembekile swinene. Bangi leyi a yi si tshama yi dyela munhu mali ya yena, a yi si tshama yi tekela munhu mali ya yena naswona a ku si tshama ku va na tinsulavoya kumbe vanhu lava tekela vanhu timali ta vona hi thekinologi hi bangi leyi. Hi yona mhaka bangi ya Capitec hi yona leyi ndzi nga ta rhumela ntsongwani wa mina leswaku a pfula yona ku chela mali ya yena hikuva mali ya yena, yi hlayisekile. Bangi leyi yi hlayisa mali.

Ndlela leyinene yo hlayisa mali ya wena e peceni, i ku va u teka mali ya wena, leyi u nga na yona ya ku huma ka peceni ya wena, u yi veka ebangi kumbe endhawini yo karhi. Ku na leswi vitiwaka leswaku i ti-investimente. vanhu va teka mali ya vona va yi veka endhawini yo karhi kutani loko yi ya huma mali leyi kumbe loko va ya va ya yi lava mali leyi, va kuma leswaku mali leyi, i khupukile yi ye ehehla hi mali yo karhi. Leswi swi endla leswaku mali ya vona hlayiseka. Loko vanhu va lava ku hlayisa mali ya vona ya peceni, a va yi teki va yi veka endhawini yo karhi, laha va nga ta va hlayisela yona kutani loko va yi teka, va ta kuma yi khupukisiwile.

Tibangi ti tekela enhlokweni mhaka ya leswaku munhu loyi a endlaka kumbe loyi a kombelaka ku kolota mali yo karhi, munhu loyi u na xikweleti ehenhla ka sweswo. Leswi swi ti komba leswaku munhu loyi a nga hakeli swikweleti swa yena, hi yona mhaka, loko tibangi ti n'wi kolota, ti n'wi kolota mpimo wo karhi wa mali, ti nga n'wi nyiki leyi a yi lavaka. Ti va ti karhi ti swi tekela enhlokweni leswaku loko to n'wi nyika mali yo tala, munhu loyi a nga ka a nga yi hakeli hinkwayo. Hi yoho mhaka, va nga n'wi nyiki emali leyi a lavaka kambe nyika mpimo wo karhi hikuva khadi ra yena, ri ni xikweleti hinkarhi wolowo naswona wa ha lava xikweleti xin'wana.

Swipfuno swa nkoka hileswaku, bangi leyi kumbe akhawunti leyi, a yi endli leswaku u hakela xibalo xo karhi. Swi pfuna swa ku wena leswi u nga ti vekelaka mali ya wena yi tshama kwalayani hlayisekile, yi nga dyiwi kumbe ku tekeriwa. A ku na nchumu lowu u fanelaka u wu hakela ku endla leswaku mali ya wena yi tshama hlayisekile eka bangi leyiwa, naswona a kuna loyi a nga teka mali ya wena eka bangi leyiwa. A ku na mali leyi u nga ti yi humesa, a kuna xibalo lexi u xi hakelaka. Hi swona swipfuno swa kona. Na kona swipimelo swa kona hi leswi, a wu hoxi mali yo tala eka bangi leyi kambe ku ni mali yo karhi leyi vekiwaka.

Leswi swi ndzi endla ndzi ti twa ndzi tsakile swinene hikuva ntirho, wu olovisiwile swinene, naswona swi hlayisa mali. Loko ndzi lava ku banga mali ya mina kumbe loko ndzi lava mpfuneto wo karhi, a swi bohi leswaku ndzi khandziya tekisi ndzi ya edorobeni, kambe kwala ndzi nga tshama kona ndza swi kota ku tirhisa selulafoni ya mina ku endla leswi ndzi swi lavaka. Xikombiso, loko ko tshuka ku ve na xitshuketa xo lava mali kumbe ku hoxela munhu un'wana mali, ndza swi kota ku tirhisa selula foni ya mina ndzi n'wi hoxela hi nkarhi wolowo. Ni loko munhu un'wana a lava ku hoxela mina mali hi xihatla, wa swi kota na yena ku tirhisa selula foni ya yena, ku ndzi hoxela. Leswi swi endle leswaku vutomi byi olovisiwa swinene hikuva leswi hinkwaswo, swi vevukisa ntirho naswona swi hlayisa mali.

Khampani leyi ndzi nga ta kota ku yi xava i khampani ya Clientele. Hikokwalaho ka leswi, khampani leyi a yi durhi yi chipile swinene munhu a nga fanelangi a humesa mali yo tala naswona loko u loveriwile, va ka Clientele va kota ku ku nyika swakudya xikan'we ni mali yo karhi, leswaku u kota ku pfuneta hi nkarhi wa nkosi. Naswona hi khampani leyi, a wu boheki leswaku loko ku humelele nkosi u tsutsuma u famba ni miti hinkwayo u ndzawuta ku va tivisa hi ta rifu. Kambe vona va ku nyika air time ya leswaku, va ku nyika air time ya leswaku u kota ku fonela maxaka lava nga le kule ni kusuhani u va tivisa hi ta nkosi. Khampani ya Clientele yi kahle swinene hikuva a yi durhi naswona yi endla leswaku vanhu lava nga lovoriwa va va va vukiseriwa swinene.

Mimpfuno ya kona hi leswi vanhu lava va nga ta ka va nga humesa ti mali yo tala hikuva vaaki, va ta va va humesile nhlayo yo karhi ya mali. Vona vo to tatisa la na la. Leswi, swi endla leswaku va nga ti kumi va tirhise mali yo tala eka ku lahla munhu. Makhombo ya kona hi leswi, nkarhi wun'wanyani vaaki va nga ka va nga humesi mali leyi nga ringanelaka ku lahla munhu nkarhi wun'wanyani, va nga ka va va nga ka va nga fikeleli nhlayo yo nkarhi leyi na vona va ndyangu loko va tatisa yi nga ta ka yi nga endli nchumu. Leswi, swi endla leswaku va nga lahli munhu, naswona ku ka u nga lahli munhu a swi laveki. Hi yoho mhaka, vanhu va fanele va ti lavela e tikhampani ta vona ta ndzindzakhombo ta vutomi, va hakela leswaku va nga zi, va ti tshega hi minyikelo ya vaaki hikuva vaaki na vona a va tshembisi.

Tiko ri nga vuyeriwa hikuva vanhu vo tala ngopfungopfu vadyuhari va ya emadorobeni ku ya kuma mudende ya vona, leswi endla leswaku va tshama e tiawara na tiawara va fole layeni leyo leha swinene kambe loko mudende ya vona yi nghena hi phone kumbe hi selulafoni leswi swi nga va antswisela swinene. Swi nga endla leswaku va nga zi va karhateka hi ku hubuta hi mahlambandlopfu va khandziya tithekisi va biwa hi swirhami va ya teka mudende ya vona kumbe ku tshamela tilayini leto leha swinene va ri karhi va twa ni ndlala van'wani va tlhela ekaya va nga yi kumanga mudende ya vona hi leswi layeni yi nga va yi lehe ngopfu leswi ta endla leswaku tiko ri vuyeriwa swinene hikuva vanhu va nge he hlupheki hi ku pfuka nanampundzu va ya ebangi ku ya teka mali.

Ndzi nga hunguta hikuva ndzi veka mali leyitsongo hikuva bangi yi ku nyika mali kumbe yi ku nyika ntsengo wo karhi loyi ku hakerisaka yona ku khomela mali hi ku ya hi ntsengo wa mali lowu nga na wona, loko u veka mali ya le henhla swinene bangi na yona yi ta ku byela leswaku ku veka mali leyi u fanele u humesa mali ya le henhla swinene hi yona mhaka loko ndzi lava leswaku loko ndzi lava ku hunguta ntsengo wa mina ndzi nga hunguta mali leyi ndzi yi vekaka ebangi loko ku ve a ndzi veka dzana ndzi fanele ndzi tlhelela endzhaku ndzi hunguta kutani ndzi veka makumentlhanu wa tirhandi leswi ta endla leswaku bangi yi ndzi humesa ntsengo wutsongo wo hakela mali.

E-e leyi a hi ndlela ya kahle yo endla bindzu na vanhu hikuva vanhu va ta eka wena tanihi machonisi va fika va kolota e ntsengo wo karhi kambe wena u va chelela ntswalo ntswalo lowu wu endla leswaku va nga heti ku ku hakela leswi endla leswaku vanhu va tikuma se va hundzuka swilovekelo kumbe va nghene hi nhloko eka swikweleti hikuva vamachonisi va tswarisa e vanhu timali ntswalo wa le henhla swinene ingi va machonisi a vo endla leswaku loko u teke ntsengo ya karhi wa mali vuyisa ntsengo walowo va nga zi va chela e ntswalo hikuva ntswalo hi wona lowu endlaka leswaku vanhu va gcina se va hetelela va nghena swikweletini hi nhloko.

Ndzindzakhombo wa xilahlo wu katsa bokisi ro lahla mufi, swakudya ni mali nkarhi wun'wanyana va ku hlawurisa leswaku eka swakudya ni mali u lava leswaku va ku nyika yini. Ndzindzakhombo wu pfuneta leswaku loko u wu hakerile u nga hlupheki hi ku pfa u lavalava kumbe u kayakaya hileswaku mufi wa wena u ta cheriwa endzeni ka yini kambe wu katsa leswaku mufi wa wena a nyikiwa bokisi wu tlhela wu katsa ni ku mufi wa wena a ya vekiwa emuxareni wa vona laha mufi a nga ta tshama kona ku fikela masiku ya yena ya ku ya lahliwa ma fika.

Ku fikela hi xihatla swi vula leswaku mali ya wena e akhawuntini yi hlayisekile kumbe xana e mali leyi u nga ntsengo wa mali lowu nga ta wu hakela leswaku mali ya wena yi hlayisiwa i ntsengo lowutsongo swinene lowu twalaka lowu nga ringanela e mali ya wena hi yona mhaka vanhu vo tala va lava ku endla leswo hatla va fikelela eka ku hlayisa timali ta vona.

Leswi swi nga ka swi nga va swi nga vanga ku ka ku nga ntwanani hikuva van'wanyana vaaki a va tshembeki naswona eka ntlawa wolowo wa vaaki van'wanyana a va nge humesi e mali leswi swi endla leswaku loko munhu loyi ku nga tsarisiwa yena leswaku hi yena a nga ta veka mali kumbe ku hlayisa mali ebangi munhu loyi a nga ka nkarhi wun'wanyana a nga tshembeki kutani a nghenisiwa hi moya lowo biha kutani a teka yin'wana ya mali leyi va n'wi nyikikeke naswona swi nga endla leswaku va nga twani hikuva van'wanyana va nge tshembi leswaku munhu loyi u le ku yi vekeni mali leyo. Leswi nga endla leswaku munhu un'wana na un'wana se a tikuma a ri karhi a lava ku teka mali ya yena a tshika ku veka eka bangi ni vaaki van'wanyana.

Tipholisi hinkwato ta ndzindzakhombo wa xilahlo ti ni nkarhi wo rindza pholisi yin'wana na yin'wana yi ni nkarhi wo rindza va nga se ku lahlela mufi wa wena leswi swi vangiwa hikuva tipholisi to tala ta swi vona leswaku ti nga lahlekeriwa swinene loko va nga ri nkarhi wa ku rindza hikuva munhu a nga nghena eka pholisi a va un'wanyana wa member-ra ya pholisi yeleyo kutani mundzuku a ku kokwana wa yena u hundzile emisaveni naswona u lava leswaku va ta va ta n'wi pfuna hi ku lahla. Naswona munhu loyi wa ha lo hakelaka kan'we ntsena leswi swi endla leswaku va tipholisi to tala va swi vona leswaku mali ya vona kumbe va ta dyiwa swinene hi yona mhaka va ku vanhu a va rindzi tin'hweti tinharhu, tin'hweti ta tsevu kumbe tin'hweti tin'wani na tin'wani loko wa ha ku huma ku sungula pholisi u loveriwa hi munhu namuntlha a va nge ku lahleli u nga si heta tin'hweti tinharhu.

Ina i mhaka ya kahle swinene, hikuva leswi swi endla leswaku vanhu va hlayisa mali xikan'we ni ku hlayisa nkarhi. Loko vanhu va fanele ku ya hola mali ya vona edorobeni kumbe ebangi leswi swi endla leswaku munhu a hubuta hi mahlambandlopfu kutani a ya a ya fola layeni leyikulu yo leha swinene. Nkarhi wun'wanyana a tlhela a vuya a nga holanga a boheka leswaku mundzuku a tlhela a tlhelela. Kambe loko mali ya vona yi nghena etiqingweni kumbe va hola hi tiqingho leswi endla leswaku munhu a hlayisa mali ya yena, hikuva a swi boheki leswaku endla vuyimayima a ya fola tilayini to leha ebangi ku ya kuma mali. Kambe munhu u to pfuka siku leri yena n'wini a ri lavaka hambi endzhaku ka tin'hweti timbirhi hambi endzhaka mavhiki manharhu u to tipfukela kutani a teka khadi ra yena ra bangi kutani a tiyela dorobeni a ya endla leswi a endlaka.

Ku veka kumbe ku nyikela mali ya UIF i vutihlamuleri bya mfumo xikan'we ni munhu loyi kumbe ni ntirho lowu u wu tirhaka, xikombiso loko munhu a ri tirhela e valungu kumbe a tirha emakhixini munhu loyi u n'wi tirhelaka u fane a ya ku rhejisitara leswaku u mutirhi wa yena kutani a sungula ku ku vekela e mali ya UIF. Leswi swi endla leswaku vanhu hakanyingi loko va lahlekeriwa hi mintirho ya vona va kota ku tihlayisa kambe i ntiyiso loko va nga ri na yona mali leyi vusiwana bya engeteleka. Hi yo mhaka vathori hi vona lava nga na vutihlamuleri byo vekela vanhu lava va tirhelaka e mali leyi leswaku loko va va heleriwa hi mintirho va kota ku tihlayisa.

Xikweleti xa mali wa xa nkarhi wo koma hileswaku loko u ya u ya lomba e mali laha u lombaka kona, loko u lomba e mali kumbe u lomba nhlayo ya yo karhi ya mali va ta fika va ku byela leswaku loko u teka mali leyi yo karhi u boheka ku yi vuyisa endzhaku ka mavhiki mambirhi, naswona loko mali leyi vuya yi fane yi vuya na xin'wanana. Loko va ku yi fanele yi vuya na n'wana hileswaku mali leyi loko ku ve wena a wu teke five hundred hakanyingi mali leyi va ta ku byela leswaku kumbe u fanele u chela ten percent ya mali yeleyo ehenhla ka mali yeleyo, nkarhi wun'wana u nga tikuma se u humese vo ma eight hundred hikokwalaho ka leswi vuriwaka xikweleti xa nkarhi wo koma. Kasi xa nkarhi wo leha hi leswi u teka mali yo tala kumbexana ebangi kutani u yi hakela hi malembe mo tala

Leswi swi a swi kombisi mafambiselo ya kahle hikuva va ku kokela mali ku ve u ve na xipfumelana na vona leswaku mali leyi u ta yi humesa hi nkarhi wo karhi. Loko vona va ya ku tekela mafambiselo ya vona ya bangi a ma kahle kumbe mafambiselo ya vona ya bindzu a ma kahle tani hi vinyi va bangi. A va fanele va yimele nkarhi lowu wu nga va byela leswaku va teka mali kumbe nkarhi lowu nga va byela leswaku u ta yi humesa hi nkarhi wo karhi. A va fane va rhange va yimela nkarhi wolowo leswaku wu fika kutani loko wu fikile va kota ku yi koka kumbe va kota ku yi teka, kambe vona a va yimeli nkarhi wona vo teka mali hi yo mhaka leswi swi endla leswaku mafambiselo ya vona ya bindzu ya va ya ri ka xiyimo xa le hansi. Naswona swi ta endla leswaku vanhu va nga vi ni ku tsakela kumbe ku kokiwa rinoko ku ya lomba mali eka bangi ya vona.

Swilo leswi u fanele ku tiyisa swona leswaku u kuma mali ya wena hi lembe loko u huma pecenini i ku endla leswaku wa ya entirhweni wa wena hi masiku hinkwawo, leswaku u nga hi mali ya wena loko u nga yi entirhweni. Hikuva loko munhu a nga yi entirhweni swi endla leswaku hi siku va susa mali ya wena, naswona u fanele u tiyisisa leswaku a wu endli milandzu leyi nga ta endla leswaku u tikuma u lahlekeriwa hi mali ya wena ya penceni. U fane u tshama u ri karhi u landzelela milawu hi minkarhi hinkwayo leswaku loko mali ya wena ya u huma e peceni u kota ku kuma mali ya wena u nga lahlekeriwa hi mali ya wena hikokwalaho ka leswaku u tlurile nawu wo karhi kumbe u onhe nawu wo karhi lowu nga ta ku koxa leswaku u nga kumi mali ya wena.

Mashonisi i munhu loyi a lombisaka vanhu timali, hakanyingi vamachonisi va kumeka ematikoxikaya kumbe emadorobeni mara mabindzu ya vona a ya ndlandlamukanga swinene. Vanhu lava va lombisa vanhu timali va va byela timali hinkwato kusuka eka dzana ku ya ehenhla. Loko a ndzi ri machonisi nawu lowu a ndzi ta byela vanhu lava lombaka eka mina mali hileswaku loko ndzi ku lombe mali kutani hi pfumelelana leswaku hi siku ro karhi u ta yi vuyisa mali ya mina, loko siku rero ri fika ndzi ta ndzi ku ndzi lava mali u fane u ndzi nyika yona, loko o ka u nga ndzi nyiki hi ta holova. Hi yo mhaka nawu wa mina hileswaku loko ndzi ku lomba mali u fane u ndzi nyika hi pfumelelana hi tsala ehansi leswaku hi pfumelelanile swaku hi siku ro tani u te u ta ndzi nyika mali.